Into engiyaziyo ngololiwe ukuthi uma usebenzisa uloliwe inhliziyo kusuka kufanele uyibeke iphansi uzikhohlwea nje ukuthi ungubani wakwabani ngoba once waqala, wazikhumbule ukuthi ungubani wabani, ungalwa ngisho ukulwa. Isikhathi iyona nto nje ekufanele ungayinaki noma kungathiwa sihamba kancane, kodwa into yokugcina isikhathi nje uma kuziwa ngakololiwe into nje engekho. Isona sici esikhulu-ke leso kuloliwe ukuthi isikhathi into abangayazinhlobo, into abangayinaki.

Ukushintsha iy'funda kungaba yinto enhle enkampanini, ikakhulukazi njengoba iy'nkampani zisebenza ey'fundazweni ngokungafani. Iy'fundazwe-ke kayifani, kwezinye iy'fundazwe indawo ebhizi, inzuzo yakhona iba nkulu kanjalo kanjalo, kuhlukane-ke ukuthi, isifundazwe leso senza inzuzo engakanani. Into engingayiqikelela nje mina ukusebenza nabantu engaziyo ukuthi ngingabathemba, abantu esosebenza ngokucabangelana, sazi ukuthi sisebenzela ukuthi senze inzuzo. Ekugcineni senze ukuthi umsebenzi uqhubeke ngoba inkampani uma ingenzi inzuzo iyafa.

Ayikho inkonzo ebaluleke njengekuhlonipha nokuhloniphana, uhloniphe omdala uhloniphe omncane. Mina njengomholi webandla ngingenza isiqiniseko sokuthi abantu abadala njengoba kuyinto yebandla, ngibathutha ngemoto ekuyiyona esiyisebenzisa ebandleni, ngingasho kanjalo ngoba konke okuvelayo ngoba nguwumholi webandla, ngikuthatha ngokuthi kuvela kuNkulunkulu. Ngingabathatha nje mahhala abantu abadala, angeke ngize ngabakhokhise, ngingabafundisa nje ukuthi hhayi, bangangipha nje lokhu abangipha khona, kodwa hhayi, ukuthi sengaba ukuthi kunesikali sokuthi ngiyabakhokhisa. Hhayi ngingafana nje nomuntu onilekelayo ngemoto, ngibathuthe.

Ngikholelwa ekuthenini uma usebenza umsebenzi wakho uwuthanda ungahudu inyawo. Asikho isidingo sokutatazela, ubheke iy'ndleko nani nani. Uyazi nje ukuthi uma usebenza ngamakhasimende uyazi ukuthi ikhasimende lakho fanele lihleze lijabule, lihlezi umsebenzi liwuthola ngendlela. Uma usebenza kumsebenzi wakho uwuthanda nokuhamba nje nesivinini nje emgwaqeni ohamba ngaso kufanele sikhombise ukuthi ukusebenza komuntu ophilayo. Mina umsebenzi wami-ke, uma nginganikwa umsebenzi wokuhlela umzila, ngingasebenza nje umsebenzi wami ngiwanikeze mina uqobo lwami, ngiwunikeze uthando nesineke.

Izithuthi ezithutha abantu abadala uma besebenzisa ezomphakathi, zibuye zingabizebuko ngoba zibuye zisheshe. Kanti bona sekungabantu abadinga ukunakekelwa, othole ukuthi abasakhoni nokuphakamisa imilenze kahle uma begibela, bafuna ngazuthi kungabakhona into abagibela kuyo enjengestebhisi abanyuka ngayo. Izithuthi-ke zomphakathi zibuye zingakwazi ukubamela ey'ntweni ey'kanjalo. Hhayi ngasey'ngozini-ke kuyafana nje iy'thuthi zomphakathi nazo zonke nje into iy'ngozi into ekhona nje emhlabeni esingeke size siyibalekele. Izithuthi zasesontweni-ke zingasho nje, ngingasho nje ngithi ziyabanakekela abantu asebekhulile.

Indlela yokuqwashisa umphakathi ngokusebenza nje ngabantu asebekhulile ukuthi kufanele bazizwe bevikelekile ngaso sonke isikhathi. Noma ngabe kwenzakalani impilo yabo inakeleke njengakho nje ukuthi uma behamba uhamba nabo edolobheni, uzame ngayo yonke indlela ukuthi uma bewela umgwaqo kube khona umuntu ababukayo, kube khona umuntu noma bazogibela iy'moto, kube khona nje umuntu obasekayo bekhuthazeke ngaso sonke isikhathi bezizwe bebalulekile. Iyona ndlela elula leyo, yokusebenza ngabantu asebekhulile bazizwe baphephile. Nanokuthi ey'ndaweni la kulindwa khona njengey'ndawo ey'njengamabhasi ney'ndawo enjengey'timela, kube nendawo nje ehlelelwa abantu asebekhulile ukuthi bazohlala la besalindile.